Ditifiso tsa dikarete ha di nyoloha, sena se bolela hore nna le molekane wa ka ha re sa tla hlola ra reka dintho tse ngata ka karete ya ditifiso ho ba, ha ditifiso di nyoloha sena se bolela hore le rona ka lehlakoreng le leng re tlo lahlehelwa ke tjhelete e ngata. Jwale hee, le ha ho reka ka ditifiso e le ntho e ngata, e ntle ho nyolosa credit score ya hao. Hao reka ka ditifiso, di nyolohile atjhe kannete sefapano sena ha se a loka hobane, re tlo lahlehelwa ke tjhelete e ngata, re iphumane re le ka hara dikoloto tse ngata, jwale hee motho o tla reka ka tjhelete hantle, eseng ka karete ya ditifiso.

Ne ke bula account-o, bopaki ba lengolo ke sebedisitse lengolo le tswang bankeng, hobane lengolo le tswang bankeng le nkareng bank statement le na le address ya moo ke dulang. Empa di-account tse ding ha ne ke di bula, ke la ya ho mastense wa ka hobane pleke e ke dulang ho yona ke ya hae, ya ba yena a nketsetsang lengolo leo le affidavit, e bolelang hore ke dula moo ha hae.

Jwale hee, a ko mpolelle hore ha ke nka insurance ena, e etsa hore ke kenye ba leloko la ka la family ba bakae, le teng ha motho a hlokahale e sebetsa jwang. Ke tlo fumana eng bakeng sa ho pata mofu ka serithi. Ana polane tsa lona tsena di-flexible, ke kgona ho kenya le extended family kapo ho kena ba lelapa la ka fela na.

Phethiso ya tjhelete di-account-ong tsa ka, e ngwe ke mahala, e ngwe ha se mahala. Jwalo ka ha o tlowa akhaonteng e ngwe ya ka o isa akhaonteng e ngwe, ha ke sebedisitse tjhelete e kgona ho kena e sa hula letho hobane ha ke send-a hundred ranta ha e na di-charges, empa ha ke send-a tjhelete e ka hodimo ho eo ke moo hee ke tla tlamehang ho lefa. Ha ke ntsha tjhelete ke e send-a cash ka EFT ke isa account-ong e ngwe, haebenyaneng ke batla e kene immediately, ke moo hee tjhelete e huleyang ba hula six ranta, empa ha ke sa e tatela ke entse nomal EFT ha e nke letho.

Eya nkgono tjhelete ha le fihla Mozambique, eno tlamehile le be la e tjhentjha hore le tle le kgone ho reka ka hona ka moo ka Mozambique. Tjhelete ya rona ya ka mona South Africa ha e kgone ho reka ka Mozambique ntle le hore le exchange hore, e tshwane le tjhelete ya Mozambique. Tjhelete ya Mozambique ee, e ngata ho feta ya ka mona, empa ha o tlosa ya Mozambique o itlisa ka mona South Africa e ba nyenyane. Sena se etswa ke difference in currency, currency ya rona mona South Africa e kgolo ho feta ya Mozambique. Ke ka hoo o boneng hore ha le fihla ka kwa, le fumane tjhelete e ngata.

Dumelang ke rekile moya moo jwale ha o kena. Ne nka kopa ho botsa hore na bothata ke eng. Account number ya ka ke ena, dinomoro tsa ka tsa mohala ke tsena.

Tobetsa, app-ong ya hao o kene o tobetse transact ha o qeta ho tobetsa transact, o bo re add beneficiary, ha o qeta ho add-a beneficiary, o bo kenya tjhelete eo o batlang ho e send-a. O ka add-a beneficiary ka di-number kapa ka account number o bo tobetsa send.

Tjhe, ha se batho ba ka kgonang ho laola tjhelete ya bona, hobane mekgwa e etsuwang matsatsing a, atjhe ha e sa latela taolo le polokeho ya tjhelete. Batjha ba nou ba se ba iketsetsa fela, ba iketsetsa fela, ba nwa majwala, ba reka dintho tse senang melemo. Jwale ha ba kgone ho ipolokela tjhelete, o mong o tla boloka tjhelete kajeno, dibeke tse tlang a ba se a e ntshitse a ya ka yona bo taweng. Jwale hee, atjhe tjhelete ha e kgone ho bolokeha ho batjha ba nou ho ba ntho tse etsang mekgwa ya bona ya nou eh eh e tswile taolong.